Ke tla hlalosetsa rakgadi hore signal-e ya hae e shwele hobane, re feta sebakeng se nang le dithaba, tse ka thibelang maqhubu a puisano a difounu, dithaba le di phula tse tebileng, di ka sitisa hore founu e fumane kgokahano le tora ya network-e. Ke tla mo eletsa hore a eme sebakeng se phahameng, kapa a leke hape re se re fitile thaba, hobane ke moo signal-e e tla kgutla, ha founu, e se e le haufi le tora ya network-e.

Ke thibelwa ke mohato wa tshireletso ya tshebediso ya data. Dibotlolo tsa satellite di ka ba le mathata a tshebediso ya data, le phihlello e tsitsitseng. Ka hona, ke batla ho netefatsa hore ho na le polokeho e tiileng, le hore ke seke ka ba ka ba tlohela ba fumana data ya ka, hape ke lokela ho hlokomela melao ya tshebediso ya ditokelo tsa batjha, e leng se ka thibelang ho ba fa phihlello, e seng e dumelletsweng.

Mohala wa thekeng o na le dikarolwana tse ngata, tse kang tshebeletso ya dialike, mesebetsi ya Internet-e, telephone le dikopo tsa ditshebeletso tsa metjheng ya boithabiso. Ke ka dikarolwana tsena hore re phela ka mokgwa o bonolo, oo o bonang le o nang le tshebeletso. Le ha hole jwalo, re ka phela ntle le tsona, ka ho sebedisa mehlodi emeng, ho qeta nako e telele ntle le tephone kapa ho phela ka boithabiso bo seng ba technology, jwaloka ho bala, ho sebetsa, kapa ho tsamaya le metswalle.

Ee, router e na le selekane sa di device tse ka hokelang ka nako e le ngwe, haholoholo ka Wi-Fi. Ho baahisane ba kopa ho hokela ka router ya ka, ke tla ba hlalosetsa hore ke hloka ho ba le polokeho ya password, le ho qoba ho ba fa access e sa laholeheng, hore ba seke ba kenya le metswalle ya bona ka router ya ka. Ke ka tshebediso ya password e tiileng, le encryption, ke netefatsa hore ba seke ba fumana phihlello, e seng e dumelletsweng.

Ke tla mo hlalosetsa hore pampiri tseo a batlang ho di bala, a ka di fumana habobebe ka ho sebedisa Internet-e, moo a ka balang dibuka, di-artickles kapa dipampiri tse ngata, ka mokgwa wa di apps tsa ho bala, kapa ho sheba metjha ya phatlalatso. Ke tla mo bontsha hore hona le dikopano tse nang le dipampiri tsa Internet-e, le hore ka mohala wa hae, a ka fumana ditaba tse ngata ha bonolo.

Moradi, mehleng ya pele, batho bane ba emela dikgwedi ho romellana melaetsa, empa mohala wa thekeng o fetotse tsohle, melaetsa e fihla hang hang. O ka romella molaetsa kapa ho letsetsa ka lentswe le video ka pele feela. Puisano e potlakileng o ka buisana le metswalle ka dihlopha tsa whatsapp, kapa telegram, ha ho tshwenyane mohala o tlisa kutlwano le sebopeho sa ho buisana, ka tsela e potlakileng. Ho feta nakong ya kgale.

Wi-Fi ya setjhaba ya mahala e atile haholo, empa ekaba kotsi ka lebaka la tshebediso ya data e sa laholeheng, le polokeho e fokolang, ke lokela ho behella security se matla ha ke sebedisa Wi-Fi ya setjhaba. Jwalo ka ho sebedisa VPN, ho netefatsa tshebeletso e bolokehileng. Ke e sebedisa bakeng sa ho sheba metjha ya phatlalatso, ho buisana le metswalle, le ho etsa mosebetsi wa ofisi, ha ke se ke se tlasa computer, kapa mohala wa ka.

Playlist ke kahlolo ya melodi kapa mmino e tobileng, e bokellang le ho hlophisa ho latela diphadi tsa motho, e kaba playlist ya mmino, kapa ya podcast. E fumaneha ka dikopo tsa mmino tse kang spotify, apple music kapa youtube, e sebetsa ka ho hlophisa mmino ka tsela e lekanyelwang, hore ebe e tsamaya kapa e amohelehe ho latela ditlhoko tsa hao. Mehlala, re ka rata ho ba le playlist ya mmino ya letsatsi, kapa playlist ya ho itlosa bodutu.

Ke tla bua le ba tsebang ka taba eo, ke netefatse hore diketsahalo tse ba buang ka tsona na, di nepahetse kapa ha di ya nepahala. ke ya araba ka boikarabelo, ha ho hlokahala, ke ka hlakisa maemo, kapa ke arolelana maikutlo aka ka botshepehi, ke ka batla thuso e tswang ho metswalle kapa batswadi. Mme ke hlohlelletsa kutlwano le tlhompho, ha ke rarolla bothata boo.